Umshwalense wezempilo wamsiza kakhulu ilunga lomndeni wami ngoba wathi noma esehlangabezana nengozi eyamenzakalela emsebenzini. Umshwalense wempilo wakwazi ukuthi umunikeze isamba sokuthi athole ukwelashwa. Futhi manje akasasebenzi, umshwalense wempilo uhlezi umufakela imali yokuthi akwazi ukuziphilisa. Aziphilise yena aphilise nomndeni wakhe.

Uma ngabe uboleke imali kumashonisa izinto azithatha kuwe ukuze aqinisekise ukuthi uyayikhokha imali. Uthatha umazisi wakho, abuye athathe ikhadi lakho lasebhange. Ikhadi leli osuke uhola ngalo. Yikho lokhu akuthathayo ukuze aqinisekise ukuthi uyayikhokha imali yakhe.

Ngokubona kwami, angiboni kuyinto enhle ukuthatha imali ebolekiwe ukuyokhokha esinye isikweletu semalimboleko. Kuyinto embi kakhulu lokho ngoba futhi kuvula esinye isikweletu. Ngakho-ke kuwumqondo omubi.

Umehluko obalulekile ezikhathini zokulinda imshwalense ukuthi, eminye imishwalense imali iyikhipha emva kwamahora angu-twenty four. Kanti eminye imshwalense iyikhipha emva kwamalanga, ake sithi amalanga amathathu. Into ebaluleke kakhulu ukuthi umshwalense usheshe uyikhiphe imali kungalindwa isikhathi eside kakhulu. Ngoba umndeni nawo usuke unezindleko noma unezidingo okumele uzifeze uma ngabe kuhambe umufi ekhaya.

Izinto noma ezingiphazamisa mayelana nomthelela wesikhathi sokulinda. Uma ngabe ngifake umshwalense, angithandi ukulinda isikhathi eside ngoba uma ngabe ngizolinda isikhathi eside. Kunezindleko noma kunezidingo umndeni osuke udinga ukuthi uzifeze uma ngabe kukhona umuntu ohambile. Kanti uma ngabe ngizolinda kakhulu, angiboni ukuthi umshwalense omuhle loyo engawuthatha ozozuzela mina.

Uma ngabe isicelo somuntu se-UIF sinqatshwa futhi befuna ukusidlulisa. Kufanele beqale bebe nocwaningo lokuthi ngabe isiqelo yini sinqatshwe. Yini imbangela eyenza ukuthi isicelo sincatshwe. Ngabe futhi kukhona okunye kwezinto ezibalulekile ezishodayo ukuze zilungisekile. Kumele kuqale kwazeke lokho kuqala ukuze khane bezothatha izinyathelo ezilandelayo.

Umqondo wesikhathi sokulinda kumshwalense womngcwabo, ngibona ukuthi kungani abahlinzeki bomshwalense bebeka isikhathi sokulinda. Ngoba basuke nabo bebheke ukuthi kumele nabo babe nenzuzo. Yingakho uma ngabe uzothatha umshwalense kuba nesikhathi okumele usilinde, ukuze umshwalense uvuthwe kuqala.

Yebo, umshwalense unesikhathi okumele umuntu ofake isicelo asilinde. Uma ngabe umuntu ezothatha umshwalense namhlanje, angeke lowo mshwalense uvuthwe namhlanje. Kepha kunesikhathi okumele asilinde ukuze umshwalense nemali abelokhu eyifaka izovuthwa. Kanti uma ngabe isivuthiwe noma ngabe kungathiwa kwenzakalani kumuntu osuke efakiwe kwipholisi. Imali uzokwazi ukuthi ayithole noma umndeni ukwazi ukuthi uthole imali. Kanti uma ngabe uzofaka umuntu namhlanje kusasa eseyahamba emhlabeni, imali iyobe ingekho ezokwazi ukuthi asizakale ngayo loyo muntu. Ngoba ipholisi izobe ingakavuthwa.

Ake ngithi ngakha umkhiqizo omusha womshwalense wempilo obhekelela isidingo ezivelayo, ngingafaka umshwalense okwazi ukuthi usheshe ukhokhe njengo kuthi uma ngabe mhlampe. Ulahlekelwe umakhalekhukhwini ukwazi ukuthi usheshe ukhokheleke. Uma ngabe sizokwazi ukuthi sisebenzise ubuchwepheshe sibone ukuthi ngempela umakhalekhukhwini wakho ulahlekile. Ngingamaketha ngokuthi ngifake ku-social media, ezinkundleni zokuxhumana abantu bayakwazi ukuthi badlulise umlayezo ugcine ofinyelela kubantu abaningi.

Ngicabanga kuwumbono noma kuwuhlelo oluhle ukuhlanganisa izikweletu eziningi. Njengamabhalansi ekhadi lezikweletu kube yimalimboleko eyodwa enenzalo engase ibe phansi. Lokho kuhle kakhulu ngoba umuntu ozobe ekhokha uyakwazi naye ukuthi aqhubeke aphile kahle njengabanye abantu. Ngoba uyobe esekhupha nenzalo ezobe yehlile, kanti futhi izikweletu zakhe uyobe ezikhokha zonke.